Indima yokusebenzisana ekulungiseni ukudla kwesintu ibalulekile, ngoba uthola ukuthi okunye ukudla kwesintu awukwazi. Bakhona abakwaziyo, bese bekulekelela ekutheni ukwenze, noma bekwenzele khona ukuze kube khona, njengokudla kwendabuko. Amaqembu angafaka isandla ngokuthi akutholele izindlela zokukulungisa lokhu kudla noma ukukupheka lokhu kudla kwendabuko.

Ngicabanga ukuthi awukho umehluko phakathi kwemikhuba yokuthwasa kwamaZulu nokuthwasa kwamaXhosa. Esikhathini samanje sebenza izinto zonke ngendlela efanayo. Akusekho, mhlampe kudala babenza ngezindlela ezingafani, kodwa ekukhuleni kwami ngibona benza izinto ngendlela efanayo.

Indima yokusebenzisana ekulungiseni ukudla kwesintu inhle kakhulu ngoba abantu bayasebenzisana ukulungisa ukudla kwesintu, nokuthi kube impumelelo futhi kwenelise wonke umuntu osuke ekhona kulowo mcimbi, noma kulokho okusuke kwenziwa. Ukusebenzisana-ke kwamaqembu kuthuthukisa ngokuthi abanye bathi benza lokhu, abanye bebe benza lokhu, ngoba ukudla kwesintu kuningi, kuhlukahlukene ngamagama nangendlela zokwenziwa. Izinga lokuzithokozisa ngokudla kwesintu likhulu kakhulu.

NgokwamaNdebele, uma abafana beyosoka, bayagundwa amakhanda, bambathiswe iy'ngubo, banyukele entabeni lapho abazofike besokwe khona. NgokwesiZulu, bayathathwa bayosokela ezibhedlela noma emtholampilo. Ukuthomba komuntu wesifazane, ngokwamaZulu, umuntu uma efike esigabeni seminyaka ewu-twenty one esaziphethe kahle, uye enzelwe umemulo. Ukufana noma ukuhluka okubonayo ukuthi abasokeli ezindaweni ezifanayo, futhi abenzi usiko olufanayo lokugunda amakhanda uma beqeda ukusoka noma uma sebesokiwe.

Bantabami, ukudla kwesintu kubalulekile, ngoba uma senzela abantu abangasekho umsebenzi kuye kudinge ukuthi sibenzele ukudla kwesintu, sikubeke emsamu, ngoba bakhule bekudla lokhu kudla, futhi ikhona kudla abakwaziyo njengabantu abebephila ngesikhathi sakudala. Ngakho, kubalulekile mntanami noma bantabami ukwazi ukupheka noma ukulungisa ukudla kwendabuko nokulandela amasiko. Ukudla engikuthandayo kwendabuko, ukudla imfino nophuthu, amadumbe kanye nobhatata.

Ngingacela labo engibambisene nabo ukwenza iphrojekthi ukuthi ngicela ukuthi sifake le filosofi ye-Ubuntu kule phrojekthi ukuze sikwazi ukuthi seseke la malunga asengozini ngoba nawo angamalunga omphakathi wakithi, ayingxenye yomphakathi wethu. Futhi kubalulekile ukuzwelana nawo, noma ukukhombisa ukuthi siyazwelana nawo.